Go rotloetsa bašwa go ithuta temothuo go ka gatelela botlhokwa jwa yone mo matshelong a rona, go bontsha mekgwa e mešwa ya go dira dilo go newa maitemogelo a mmatota ka go isiwa ko dipolaseng tse di farologaneng gore ba kgone go bona gore go dirwa eng, ka tlhomolola dilo tse o ka di dirang go bona tiro, diyunibesithi di ka kgona go ruta batho dithuto tse di maleba, go ruta batho dithuto tse di maleba, go ba ruta le go rotloetsa dipatlisiso.

E oketsa go gola ga muta mo mafelong a a bongola go gatelela dimela mo mafelong a a omileng go dira gore di tlhaselwe motlhofo ke ditshenekegi. Go sireletsa dijalo dirisa mefuta e e palelang bolwetsi, go refosanya dijalo, thulaganyo e kopanetsweng ya go laola ditshenekegi, go laola go nosetsa. Dikai tsa dijalo tse di mo kotsing di akaretsa korong le mmidi. Dikgato tse di thibelang tse di jaaka go phepafatsa, go tlhokomela le go laola ka tsela e e rileng di ka thusa go fokotsa go senyega ga dijalo.

Mekgwa e mešwa ya go nosetsa e ka thusa go fokotsa tlhaelo ya metsi mo temothuong ka go tokafatsa tsela e metsi a dirisiwang ka yone, go somarela metsi, go dirisa metsi sentle, go fokotsa . Dikai di akaretsa go nosetsa ka go rothela, go nosetsa ka tsela e e tlhomameng le go kgobokanya metsi a pula. Mekgwa eno e thusa balemirui go tlwaela go fetoga ga tlelaemete le go tlhomamisa gore temothuo e tswelela pele.

Go rua dipitse go na le melemo e le mentsi e e akaretsang ditšhono tsa ikonomi, go tsadisa, go rekisa, go ruta go palama dipitse. Melemo ya kalafi, kalafi e e thusiwang ke dipitse. Ditiro tsa boitapoloso, go palama dipitse, dikgaisano tsa tsone. Maiteko a go sireletsa go boloka mefuta e re ka ke le mo itseng ka go naya kgakololo malebana le tlhokomelo ya pheko le boitekanelo tlhapise le boitshwaro kitso ya me e ka thusa beng ba dipitse tsa dipitse gore ba tokafatse tsela e ba dirang dilo ka yone le go oketsa poelo ya tsone.

Go refosanya dijalo go solagela temothuo le leruo molemo ka go tokafatsa monono wa mmu, go laola disenyi le malwetsi le go oketsa thobo ya dijalo tse di dirisediwang go fepa diphologolo. Dikgwetlho di akaretsa go raarana ga dithulaganyo, go tlhokega ga dilo mo mmarakeng le go dira madi a a tlhokegang kwa tshimologong. Go fetola dijalo ka tsela e e nang le matswele go thusa mo temothuong e e tswelelang pele mo kgwebong ya leruo.

Lephata la temothuo mo Aforika Borwa le na le seabe se segolo mo ikonoming ka koketsego ya GDP go tlhola ditiro, dimilione tsa ditšhono tsa ditiro, tshireletso ya dijo, tlamelo ya dijo e e tlhomameng, ntshokuno ya mmidi le mmidi wa sukiri. Dintlha tsa konokono tse di tlhotlheletsang lekala leno, go fetoga ga mebaraka, ditlhotlhwa tsa lefatshe lotlhe tsa dipuo, dikelo tsa madi. Ka kakaretso temothuo e na le seabe sa botlhokwa mo kgolong ya ikonomi ya Aforika Borwa.

Temothuo ya segompieno e lebane le dikgwetlho tse di jaaka go fetoga ga tlelaemete go fetoga ga maemo a mmaraka le dilo tse di amanang le go boloka tikologo. Le fa go ntse jalo go na le ditšhono tse dileng teng ka ntlha ya kgatelopele ya thekenoloji go oketsega ga ditlhokego tsa dikuno tse di tswelelang le go tokafadiwa ga tsela ya go tsena mo mmarakeng. Dikarolo tsa botlhokwa tse di tshwanetseng go tsepamisa ke mekgwa e e tswelelang go boloka temothuo e tsosolosang. Diphetogo tsa thekenoloji go lema ka dinepo, di-drone, go farologanya mebaraka le go rekisa ka didiriswa tsa ileketeroniki, temothuo e itshokelang maemo a bosa.

Borrapolasi ba ka dirisa ditsamaiso tsa go kgobokanya le go boloka metsi, metsi a pula le a matamo. Go rotloetsa mekgwa ya go somarela metsi, go nosetsa ka go rothela, go dira gore mmu o seka wa nwa metsi a mantsi, go dirisa dithulaganyo tsa go bonela pele maemo a bosa le go a lebelela. Go tsenya dithekenoloji tse di bolokang metsi go nosetsa ka tsela e e tlhomameng, disensara tsa bongola jwa mmu, ditharabololo tseno di ka thusa balemirui gore ba fokotse mathata a metsi, go tokafatsa thobo ya dijalo le go dira gore di nne di nonofile.

ka tsela e e tswelelang, dira gore go tlhokomelwa ga diphologolo e nna selo sa botlhokwa, dirisa mekgwa e e tshwanetseng ya go sega, tlhokomela boitekanelo jwa diphologolo dirisa mafulo a sa senyegeng go dirisa mekgwa e e nang le boikarabelo ya go baakanya dilo. Mokgwa ono o thusa go sireletsa diphologolo le go sireletsa tikologo.

Temothuo ya dintšhe e na le melemo e e jaaka temo ya nama, go dirwa ga letlalo, go dirwa ga mafofa, go ntsha oli, e tlhoka lefelo le legolo, tlhokomelo e e kgethegileng, tsamaiso e le nosi. Temothuo ya dinonyane e farologana le temothuo e nngwe ya leruo ka ntlha ya ditlhokego tsa yone tse di rileng le mmaraka wa yone o o rileng mme e ka naya ditšhono tsa go farologana le go godisa ikonomi.

Mekgwa ya go laola disenyi le malwetsi e ka akaretsa tlhokomelo e e kopanetsweng ya di tshenekegi, IPM. Di bolae tshenekegi tsa dikhemikhale, go refosanya dijalo, taolo ya ditshedi dibatana tsa tlholego. Mefuta ya dijalo e e palelang bolwetsi, mekgwa e mengwe e ka akaretsa tlhokomelo le go bonela pele, go tlosa leswe le go thibela malwetsi, tlhokomelo ya boitekanelo jwa mmu. Mekgwa eno e ka kopanngwa go laola ditshenekegi le malwetsi ka tsela e e siameng.

Temothuo ya go itshedisa e na le seabe se se botlhokwa mo go tlhomamiseng gore go na le dijo tse di lekaneng le gore di ka nna teng segolobogolo kwa mafelong a magae. Le fa go ntse jalo balemirui bano ba lebane le dikgwetlho tse di masisi tse di jaaka go fetoga ga tlelaemete go tlhaela ga metswedi ya madi go tlhaela ga mafaratlhatlha le go tlhaela ga ntsho kumo. Go tokafatsa thobo ya dijalo le go dira gore dipolase di tswele pele, balemirui ba ba itshedisa ba tlhoka go engwa nokeng ka go thapisiwa le go rutiwa go nna le ditirelo tsa go atolosa, go tokafatsa di tsengwa teng go tsena mo mmarakeng le go ema nokeng ke di-policy. Go godisa dijalo ka tsela e e tsweletseng, go jala dijalo ka go dikologa le go laola boleng jwa mmu mmogo le go dira mmogo le go naya basadi le bašwa maatla mo temothuong.

Go tlhomamisa gore dijalo di babalesegile balemirui ba tshwanetse go nna ba lebile masimo ka metlha, ba dirise mokgwa o o kopantsweng wa go laola disenyi le go dirisa mekgwa ya go fetola dijalo le ya go phepafatsa. Mo tirong ya bosigo, balemirui ba tshwanetse go apara diaparo tse di bonalang sentle, diaparo tse di phothulogileng le tse di sa senyeng le didiriswa tsa go itshireletsa go thibela dikotsi le go tlhomamisa gore go na le tikologo e e sireletsegileng ya tiro.